Ee, fa ke tse dingwe tse di sa tlwaelegang tse o ka di lekang. e ga ntsi e na le tatso e e monate e le go phego sentle fa e sekilwe. Kutu ya lettuce e e e e siametseng go apeswa mo e e borethe e na le tatso e e bonolo jaaka cabbage le kutu ya broccoli.

Diapole di gola mo ditlhareng tse di ratang maemo a a serame. Di tlhokana le mariga a a magolo, letsatsi le le lekaneng le dipalesa go tlhagisa maungo. Di kotulwa ka selemo sa mariga. Di-banana tsone di gola mo mafelong a a mofuthu a a nang le phefo ya . Ga se ditlhare, ke dimela tse di tshwanang le dikwhere mme kutu e le nngwe e ntsha mae a banana morago ga foo e a swa mme e tsalwa ke kutu e ntšhwa.

Ditamati go jala di simolola ka peo, di fetisiwa mo mmung fa di setse di gola. Go gola di tlhoka metsi a a lekaneng. Metsi a a matelele le thotloetso ya thulaganyo. Dipalesa tse tshweu kgotsa tse di fetoga tamati e nnye e tala. Go butswa di fetoga go tswa botala go ya mo bohubedung kgotsa mebala e mengwe. Go gotlha, di kotulwa ka diatla fa di setse di butswitse sentle.

Rooibos go jwalwa peo e jwalwa kwa mo mmung o o ikgethileng. Go gola semela se gola ka dingwaga tse pedi go ya go tse tharo. Go kgaola makgasi le ditlhare tse dingwe di segwa ka diatla. Go omisa, a thulwa, a tlogelwa mo letsatsing go fetoga mmala o mo hubedu mme o a omise. Go paka le go nwa, a pakwa mme a dirisiwe jaaka teye.

Ee, nnete dipotso tsa botsogo tsa rooibos ga ena caffeine, e monate go e nwa sentle. E ka tshegetsa pelo le go thusa mo ya madi le cholestrol. E ka tokafatsa mmogo le mala. E na le dithibela tshedimosetso le di-mineral-e tse di botlhokwa. Rooibos ke teye e e monate, e borothe ebile e siametse bana le batho ba ba ratang go nwa teye e e sa tsenelelang caffeine.

ba rooibos ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka seo motho le go ikaega mo seemong sa maemo a legodimo, go senngwa ke mmu, ditlhabi le malwetsi, go tlwaelana le tiro e e bogale, diphetogo tsa ditheko le ditshenyegelo tsa tikologo tse di jaaka mowa o tsididi. Tsotlhe tse, di ka rarabololwa ka ditsela tsa temo tse di tshegetsang, tsamaiso ya metsi, taolo ya ditlhabi, go dirisa metšhini, pharologanyo ya mmaraka le mananeo a tshireletso.

ba maungo ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka maemo a legodimo a a sa ikaeletseng le phetogo tsa maemo a legodimo, ditlhabi le malwetsi, mathata a mmu le metsi, go tlhoka badiri, diphetogo tsa mmaraka, tatlhegelo ya morago ga kgaratlho le melao e e tiileng. Tse dingwe di ka rarabololwa ka temo e e tshegetsang, taolo ya ditlhabi, tiriso e e molemo ya metsi, go dirisa metšhini le tlhaloganyo e e tshwanetseng ya mmaraka.

tsa maungo di dirisiwa mo dilong tse di okeditsegang boleng jaaka juice e e tlhasetsweng mo botshelong. Smoothies, ditlhapi tse di omisitsweng, jam sources, le wine kgotsa liqours. Gape di tsengwa mo ditlhareng tsa botsogo, tlhokomelo ya letlalo le ditlhopha tse di bolokang nako e e telele tse di jaaka tse di omisitsweng ka freezer kgotsa tse di phuthelwang mo vacuum.

tsa maungo tse di tlwaelegileng go rwalwa le go jewa mo lefatsheng ka bophara di akaretsa panana, apole maungo a mango, matokomane le tamati, di tumile ka gonne di gola mo maemong a a farologaneng. Di bolokega sentle di le botlhokwa mo botsogong, di monate mme di ka rekisiwa ka tsela e e farologaneng mo go jelelwang kgotsa go dirisiwa mo diporoseding.

Merogo e e rwalwang le go jewa thata mo lefatsheng ka bophara e akaretsa tamati, letlhoriso, karoti, ditapole le lettuce, e tumile ka gonne e gola mo maemong a a farologaneng, e bolokega sentle, e na le phepo e e molemo, e e monate mme e ka dirisiwa ka tsela e e farologaneng mo go jelwang kgotsa mo diporoseding.

tsa peo ya di botlhokwa mo temong ya sejo sa letsatsi le letsatsi jaaka dijo tse di botlhokwa. Dijo tsa diphologolo, ditlhare tsa kgwebo, di tshegetsa tshireletso ya dijo. Di dirisiwa mo le mo dithulaganyong tsa indasteri mme gape di thusa go boloka mmu sentle ka go fetola mefuta ya dijo mo temong.

Temo ya wine ke go rwala tse di rwalwang go dira wine. Ke mofuta wa temo ya maungo, eseng peo ya letsatsi le letsatsi.